Ingaba sepakini. Kum ipaki yeyona ndawo ilungeleyo iWi-Fi ngoba bangathi ngoku abantu basebhizi bezilolonga epakini babe abanye becofa iWi-Fi bezicofela iWi-fi. Futhi yindawo apho ulutsha ludla ngoba khona, futhi ulutsha ngabona bantu bayithandayo iWi-Fi bafuna uyisebenzisa. Kunokuba ibe kwindawo apho ingakhuselekanga, ipaki ikhuselekile ngoba banintsi abantu abakuyo banintsi, abantu abayisebenzisayo.

Ibhalansi yedatha inoba ndiyijonga kayi-one okanye kayi-three kuye kuxhomekeke uba idatha yam ingakanani. Xa seyinintsi andiyijongi kakhulu kodwa xa isiye iphela ke ngoku ndimana ndiyijonga. Isizathu soba ndiyijonge kaninzi xa seyiphela ndifuna ujonga uba kushiyeke kangakanani before phambi kokuba iphele. Kodwa xa inintsi xa isenintsi andibi naxhala kakhulu ngoba ndiqonde uba hayi noko isenintsi, isenintsi, isenintsi, isenintsi, isenintsi. Kodwa xa seyiya iphela ndiqonda mandiyiyeke le ndingayibukeli yeyi mandiyiyeke le ndingayicofi ngokuba iza kutya idatha mandiyeke le, iba njalo ke sana.

Ndingachitha ixesha elininzi kwithala lencwadi ngoba ndizobe ndifuna iWi-Fi, iWi-fi yilena isenza ukuba sikwazi ucofa iifowuni zethu singene kooGoogle kubekho iinto esizifundayo efowunini. Yiloo nto enondenza ndibe ndichitha ixesha elininzi kwithala lencwadi.

Ndingathenga idatha, ndingazithengela idatha yokuba ngalo mzuzu iWi-Fi ndingekabi nayo ndingekayifumani ndibe ndiyisebenzisa. Kodwa uba ndiyabona le nto ndifuna uyenza ngeWi-Fi ininzi, idatha yam ayizukonela ndingahamba ndiye kwenye indawo ndiyojonga iWi-Fi uba iyasebenza na. Ngoba zinintsi iindawo ezineWi-Fi yamahala ezingabhatalwayo, ndingaya kwezo ndawo. Azinqabanga tu ndingahamba ndifune enye indawo.

Yakhe yandenzekela into yobuqhetseba efowunini. Kwangena umyalezo kum othi ibhanki yam inengxaki. Nam ke ithi mandicofe ilinki ukuze ndiyilungise. Ndacofa ilinki ndafaka iinkcukacha zam ngoba ndifuna ibhanki yam ilungiseke ndinexhala, uyabo? Xa ndiyicofa, ndifake iinkcukacha zam zonke, isazisi sam, yonke into endiye yam abayifunayo ndiyayifaka. Yasuke yacima ifowuni yamnyama. Ngaba ndathi, ndaba ngathi, ndaba ngathi, ayalayita. Emva kwemizuzu elishumi elinento mhlawumbi, uyabo, yalayita ifowuni. Ndabaleka ndaya kwiephu yam. Xa ndifika, cwaka. Akho kwamali. Bayosule ibhanki, bayosule. Eyoba zange ndife ngala mini soze ndiphinde ndife.

Ndingayibeka ecaleni kwethivi ngoba ixesha elininzi ndibukela ithivi. Ixesha elininzi ndiba sekhitshini, iyawutsho itsale kakuhle.

Irutha ibangela uba iWi-Fi itsale kakhulu, itsale ngamandla ikhawulezise, yonke into oyenzayo ibe ikhawuleze ingabi icotha, ithathe ixesha, iyakhawuleza.

Vunyelwa izixhobo ezininzi. Loo nto leyo ingabangela uba silusapho sibukele iinto esizithandayo ngexesha esifuna ngalo, kungabikho ngxabano, ubani ubukela ntoni ngeliphi ixesha kwathini, kwathini. Loo nto ingabangela ukuba umntu abukele into afuna uyibukela ngexesha afuna uyibukela ngayo. Singadityaniswa kwindawo eyi-one sibe sibukela iinto ezifanayo ube ungafuni uyibukela. Futhi sihlala endlini eyi-one asithandi nto ezifanayo. Ngoku xa sibanintsi abakwaziyo ukungena kuShowmax nooNetflix, loo nto leyo ingasenza ukuba sihlale kakuhle kungabikho ngxabano, uyabo?

I-gigabyte eyi-one soze yanele inyanga, asoze tu. Iyadura idatha futhi izinto esizenzayo efowunini ziyayitya idatha. Igigi eyi-one hayi, yhu! Igigi eyi-one ayigqibi nosuku xa usenza iinto ezibalulekileyo efowunini, ayigqibi nosuku. Kubekelaphi inyanga? Ayifanelekanga igigi eyi-one ngenyanga ayifanelekanga tu ayilunganga ngoba iyadura, iyatya ifowuni, iyatya yonke into oyibukelayo efowunini iyatya. Yonke into oyenzayo efowunini iyatya, iyatya, iyatya, itya kakhulu ke. Ngoku u-one gig hayi akazulunga akalungi.